Ku ya hi mina tinsimu ta masiku lama a ti na dyondzo hikuva swo tala leswi vanhu va swi dyondzisaka ku va ku ri na swidzidziharisi na mabyalwa.

Va nga tirhisa ti Wi-Fi leto, ti endlela tifoni ta vanhu vo tala ti nga hlawuli leswaku ti endla tifoni ta vanhu va khume kumbe vambirhi leswaku yi ta kota ku khoma kahle.

Ntokoto wa ku tirhisiwa i ku vanhu vanhu vo tala lava tirhisaka tifoni leswi vitaniwaka social media va swi endlaka leswi va ti phinaka hi swona vahungasaka hi swona loko va ri etifonini, leswi van'wanyana masiku lama loko va karhi va endla leswi swi endla leswaku tikhampani letikulu ti vona vuswikoti bya vona, kambe swin'wanyana i ku vanhu lava va tlhela va holeriwa hi sweswi va swi endlaka kwalaya ka Facebook kumbe vo TikTok leswi biheke i ku van'wanyana va rhuketelana hi swona swilo leswin'wana van'wana va za va hela va ti dlaya.

Netiweke yo xava data hikuya hi mina i Telkom. Telkom i xava data yo ka yi nga heriki hi mali yitsongo naswona yi ku endla leswaku yi tshama masiku ma ku hlaya nyana ku tlula letin'wana.

Mina ndzi tsakela lebyi rhekhodiwaka hikuva siku rin'wana na rin'wana, nkarhi wun'wana na wun'wana lowu ni navelaka ku yingisela ndzi ngo tlangela.

Exikarhi ka vhiki ndzi vona swi nga ri kahle hikuva swi vanga leswaku va salela endzhaku hi nkarhi wa xikolo nkarhi wun'wanyana va tlela nkarhi se walowu va faneleka va tlela hi wona wu hundzile leswi endlaka leswaku va pfuka nkarhi wo ya exikolweni na wona wu hundzile.

Vunene bya kona i ku u kuma ku tirhisa data ya wena nkarhi wun'wana na wun'wana loko va ku nyika swilo xikolweni kambe vubihi hi lebyi byi ku endlaka leswaku u tshama u ri efonini u kha u vona tivhidiyo u tshika ku endla swa xikolo.

Ku endliwa leswaku Wi-Fi ya vona yi khoma hambi munhu a ri eka ndhawu leyi nga yikulu.

Vana vo tala kumbe xana vanhu lavo tala va tirhisaka digital i vanhu lava endlaka leswaku va xava data kumbe xana va tirhisa Wi-Fi ku nghena ka ti-digital vanhu va ti-newspaper kumbe xana timagazini va nga ringeta ku chipisa mintsengo ya vona ya timagazini ku fikelela loko vanhu vo tala va vuyelele eka swona hikuva va ta swi vona leswaku data ya durha ti magazini se ti chipile.

Un'wana na un'wana i na mfanelo ya leswaku hinkwaswo leswi a swi a swi bulaka na van'wanyana hi foni swi nga voniwi hi mun'wana, vanhu van'wana ni van'wana i na mfanelo ya leswaku a va a endla leswi lavaka hi yena eka eka swilo leswi swi nga pfula hi yena naswona munhu un'wana na un'wani i na mfanelo ya leswaku swilo leswi buriwaka swi nga humi swi ya eka un'wanyana swi ya vona hi un'wanyana.

Ina va vaviseka hikuva munhu wun'wana na wun'wanyana i na vonelo ra yena eka vanhu nkarhi wun'wanyana va va vula swin'wanyana swoka swi nga fambiselani kumbe xana leswi voka va nga fanelanga va swi .

Tiselulafoni ta masiku lawa ti va ti tele swilo swo tala na ndhawu leyi i fanelaka u chela swilo swa wena swo fana na tinghoma kumbe tinsimu kumbe u ti khata swi endla leswaku swi va swi tele ngopfu, hi swona swi endlaka leswaku ti durha kambe xin'wana lexi endlaku leswaku ti durha ngopfu i ku loko i ti khata u vonakaka kahle kumbe xana na.

Wi-Fi ya mani na mani hi ntolovelo ya nonoka hikuva vanhu vo tala va ya va ya tshama kwala yi nga kona va va va kha va yi tirhisa swilo swo hambanahambana leswi vulavula leswaku ya tikeriwa.

Mimpimanyeto leyi faneleke yi nghenisiwa eka AI i ku munhu a nga ndli swilo swa swoka swi nga riki enawini a swivutisa ku fana na loko a ku, ndzi nga ndzi nga beja tinambara tinghani leswaku ndzi wina kumbe ku tlanga bolo leyi na leyi na swilo swo huma endleleni.

iPhone na Samsung swi hambane hi ku, iPhone hi yona yinga duma ku tlula Samsung hikuva vanhu vo tala iPhone va yi randzela loko ku ri va khatini, swifaniso swa vona swi huma swi sasekile ngopfu.

Pfuna leswaku vanhu vo tala hambi vamatikoxihndle va kuma ku vona tinghoma ta hina na leswi hi cinisaka swona hi tona ende loko va ti vonile tinghoma letiya swi endla leswaku va navela na vona va sungula ku ti ku ti yingisela kumbe xana ku landzelerisa leswi hina hi cinisaka swona eka tinghoma letiya.

Mina ndzi vona swi ri kahle hikuva ku na vadyuhari vo tala vo ka va nga xi tiveki xinghezi se loko a ti tirhisa na tindzimi ta la kaya a va ta va va kha va swi tiva leswaku va endla yini eka tona va tshika ku pfunetiwa hi vanhu lava vo ka va nga va tivi.

Swiphiqo swa ku hangalasa mahungu swe ka social media swiphiqo swa kona i ku loko ku va ku endleke nghozi vanhu va ka social media a va pfuni kumbe xana ku fonela maphorisa vona va teka t-video va chela eka social media vinyi va ndyangu kumbe xana vinyi va loyi a nga lova kumbe xana a nga humelela hi nghozi va ya va ya swi tiva eka social media va nga si za va foyineriwa hi swona swiphiqo swa kona.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku loko munhu data ya yena yi nga si za yi hela kumbe xana a yi tirhisa ya ha tele vanga yi heti a va n'wi nyiki kumbe xana vhiki leswaku a yi hetisa.

N'wana loko a tirhisa foni masiku hinkwawo swi n'wi endla leswaku a tiva ngopfu swa le tifonini a tshika swa tibuku hikuva u va a nga ri eku hlayeni kambe a ri eku tlangeni ka ti-game kumbe a ri ku voneni ka ti vidhiyo eka foni.

ina ndzi tshama ndzi yi tirhisa a ndzi ri emavhengeleni ndzi ri karhi ndzi ya eku xaveni, ntokoto wa kona a yi endla swilo hi ku nonoka hikuva vanhu vo tala a va ri eku yi tirhiseni.

Vanhu va nga tshika ku xavetela data va xava ti Wi-Fi le ti nga ta tshama ti ri kona eka mindyangu ya vona hi swona swi nga ta endla leswaku vanhu lava xavisaka ti data va ti yisa ehansi.

A ndzi ta yi tirhisa ku endla leswi ni swi endlaka efonini swa mintirho na swo tirha swa xikolo.

Ndzi nga swi sirhelela hi ku tshama ndzi karhi ndzi cinca leswi va swi vitanaka ti-password leswaku vanhu vo tala va nga tivi password ya mina.

Ku tirhisa Wi-Fi ya mahala leyi yo ka yi nga sirhelelangiki i ku loko wo nghena ka swilo swa wena leswi lavaka swa ti password vanhu lava tirhisaka Wi-Fi liya va swi kota leswaku va kota ku koka swilo swa wena va kota ku ya swi tirhisa endzhaku.

va nga rhanga va lavisisa leswaku yi hi inthanete leyi tshamaka yi khomile ku famba gezi kumbe njhani, kutani va vona leswaku va fane va yi hakela n'hweti na n'hweti.

Ndzi nga byela munghana lonene leswaku va ndzi va byela tiko leswaku yindlu ya ka hina yi tshwini, va nga hi donetela hi swakudya, swiambalo, na swin'wana na swin'wana.

Munhu loko a xanisiwe hi swa inthanete u fanekele a byela tiloyara ta yena leswaku va lavisisa munhu luya, kutani va n'wi yisa maphoriseni a ta khomiwa.

vona sweswi loko yi nghena swinene, hikuva liya ya ya khale a ku ri hundred rand-i se van'wanyani va hakela one fifty eka yona, leswi endlaka leswaku vanhu vo tala va nga ha hakeli.

Ku rivala hi ku hela ka data swi nga ku endla leswaku u huma ebajeteni. Swi endla leswaku u teka na mali leyi a wu nga yi hleketelelangi leswaku u ta yi tirhisa u xava data hikuva masiku mo tala vanhu vo tala loko va ri hava data a va titwi kahle.

Inthanete yi va pfuna leswaku va vona mintirho ya le ka ti province letin'wanyana kumbe na le ka tindhawu kumbe matiko xihandle, kambe ka vana lava xikolo naswona swi va pfuna leswaku va kota ku vona ti ti-question paper ta malembe lama hundzeke va ta kota ku hlaya hi tona kumbe xana va tlhela va va download-a tiansara.

Swi nga va vuyerisa leswaku vana va vona va kota ku ya eswikolweni va karhi va tivatela swilo swo tala va kha va download-a ti-question paper. Ka lava lavaka mintirho swi nga va vuyerisa leswaku va kuma mintirho ya le matiko man'wanyana, hikuva va kha va tirhisa Wi-Fi yo va secha mintirho online. Na vana va tala va nga kota ku vona ngopfungopfu va xikolo va kota ku vona swilo swa vona swa le xikolweni hi foni.

Hikuva vona vanhu lava va fonelaka ni le xikarhi ka vusiku va kha va nga lavi nchumu, naswona ku na van'wanyana lava va fonelaka va kha va nga ku ri va ka va leswi swo scam-a vanhu.

Va nga tshika ku ku ku endla hi switori hi swilo swo ka swi nga yangi va teka switori va endla vana leswaku vana vo tala va ri karhi va ya exikolweni va humelela hi swona swi nga ta ndla leswaku na vana lava vona na vona va lava ku humelela.

ta masiku lama a ta ha ri na dyondzo leyi ti yi nyikaka hikuva minkarhi yo tala u kuma vanhu va kha va cina leswi va nge i ma-piano swilo swa kona a swi twisiseki na leswaku va cinisa ku yini.

Swi ta pfuna leswaku na vadyuhari kumbe vanhu lavo ka va nga dyondzangiki xikolo, lexi va vo ka va nga dyondzangiki xinghezi, va kota ku tirhisa tinqingho to tala va nga byeli munhu leswaku a va pfuna.

Risimu leri i risimu ro tsokombela swinene naswona loko u karhi u ri yingisela swi endla leswaku na wena u ri twa leswaku i ra kahle, leri u nga ta ri navela, u nga ta tshama u kha u ri chayisa masiku hinkwawo.

Nxavo wa phephahungu wa sweswi vanhu vo tala a va ha xavi hikuva ku ni tiselulafoni, vanhu va hlaya mahungu ya vona hi ku tirhisa tiselulafoni.

Tindzimu hinkwato a ti tekeriwi enhlokweni ngopfungopfu tindzimi ta Xitsonga na xiVenda, lavan'wanyani va tekeriwa nyana enhlokweni kambe leri tekiwa ngopfu enhlokweni i i ririmi ra maZulu.

Switandzhaku leswinene i ku mahungu ma hatlisa ma fika nkarhi walowo kambe leswo ka swo swo biha hileswaku vanhu van'wanyana va va va karhi va yingisela efonini.

Swi endla leswaku swa tibuku ta vona va nga ha swi voni ngopfu, va tshama va ri ka swo hangalasa mahungu naswona swihangalasamahungu swi tlhela swi va endla leswaku va tshama va kha va hlekana kumbexani van'wanyani va chinghela van'wanyani.

Ku na xitori xa n'wana loyi a va ku i Lufuno, n'wana loyi a biwile hi mudyondzi kuloni exikolweni xa vona kutani va karhi va n'wi teka video, loko va karhi va n'wi teka video, video liya yi ye yi ya eka xa vuhangalasamahungu, kutani n'wana lwiya a vona leswaku vanhu va le ku n'wi hlekeni, ivi a decide-a ku ri yena a ti dlaya kambe loko a nga se ti dlaya u tsalele n'wana loyi a kha a n'wu ba papila, a n'wi byela leswaku a sali a endla leswi yena a ta va a kha a endlela vatswari va yena.

Hikuva masiku lama tifoni ta masiku lama ti tirha ngo loko u tirhisa data loko ti nga ri na data a ti tirhi, ngopfungopfu iPhone.

Loko u karhi u tirhisa computer u karhi u ti ndla swa tidyondzo u tlhela u ndla swa swinavetiso, swi endla leswaku u teka nkarhi wo tala u karhi u endla swa swinavetiso than ku dyondza.

Lexi lawulaka i ku munhu u yi tirhisisa ku yini data naswona u yi tirhisa masiku mo fikela kwini.

Ndzi tiva xitori xa Amukelani na xitori xa Rivoningo.

Selulafoni wa yi tirhisa ku recorder loko tinsulavoya ti karhi ti nghena, kumbexani ku va na leswi u swi press-aka leswi endlaku leswaku swi foyinela maphorisa leswaku mata eka ndhawu ya wena.

Xitirhi xo hangalasa mahungu lexi ni xi tivaka i xitirhi xa Daily Sun. Mahungu ma vona ma tshama ma ku ri mahungu lama ma va va ka va ma verify.

Yi fanekele yi tshama yi ri mhaka ya vanhu va xikolo leswaku vana vo tala vana hinkwavo lava nghenaka xikolo va kota ku yi tirhisa na vadyuhari, vapfuni.

I data ya Telkom ya two hundred and fifty wa tirhandi leyi sungulaka ku sukusela hi thwelufu navusiku kumbexana matakuxa twelve ya navusiku, twelve ya nampundzu ku fika hi seven ya namadyambu.

Bindzu rin'wana na rin'wanyana ri nga endla leswaku va va va ri na website leyi va yi tirhisaka yi vaka yi ri na swilo hinkwaswo leswi va swi xavisaka. Va tlhela va endla leswaku va dilivharela vanhu lava lavaka ku dilivheriwa emakaya.

A yi hlanganyeli hikuva vanhu leswi va swi vulavulaka va bulaka hi swona eka tipolotiki swi va swi nga ri swi nga lavi ku twa hi mani na mani.

Mina ndzi vona swi nga faneriwanga leswaku munhu a vekeriwa mpimo, hikuva Wi-Fi ku va ku ri Wi-Fi leyi tirhisaka hi vanhu vo tala nkarhi wun'wanyani yi va yi kha yi nga fambi kahle yi va yi ri slow, lero munhu swa endleka a va a nga hetanga ku tirha leswi a lava ku tirha swona.

u nga khansela xikhokhelo xa wena nkarhi wihi na wihi.

Maphephahungu ma fanekele ma vula ma kandziyisisa hambi ku ri swilo switsongo kumbe leswikulu hikuva vanhu lava hlayaka va va karhi va lava ku tiva hinkwaswo.

Mina ndzi vona ku ri leyo belana riqingho hikuva ma foyinelana mi karhi mi twanana na marito ya n'wina mi kha mi hlekelela.

Swi tlanga xiphemu xa leswaku vana vo tala loko va ri ku fika minkarhi yo tsala kumbe minkarhi leyi va lavaka swilo va ri hava tifoni to secha va ya etilayiburari va fika va ti hlayela tibuku ta vona.

Ku hela ka data ku ku na nkoka hikuva loko yi herile swi endla leswaku u tlhela u xava yin'wanyana.

Va nga cinca network wa sim card liya kumbe va xava sim card yin'wanyana, va kota ku xava na airtime yin'wanyana va kota ku xava data.

Ina data top-up ya wena u yi tirhisa kun'wana na kun'wana.

A yi sekeriwi eka xikhokhelo hikuva yi va yi ri ya mahala ku va ku kha ku nga hakeriwi mali ku yi hlaya.

Swi pfuna leswaku vanhu va tshama va karhi va lava ku tiva leswaku, ku ta va kha ku humelela hi yini leswi endlaka leswaku va tshama va karhi va hlaya.

Vantshwa va nga tlhelela eku yingiseleni ka swiyanimoya loko swiyanimoya swo endliwa ku fana na tinsimu. Tinsimu ta vona va fane va kha va tshama na tona etifonini hambi va ri hava ta ti-earphone. Ku nga endliwa FM radio etifonini ta vona leyi tlangaka ku ri hava leswa ti-earphone.

Ku na ku vilela hi mbango hikuva va printisa emaphepheni, maphepha lama a ma kahle eka mbango.

Mina ndzi vona swi ri kahle hikuva ku na nkarhi wun'wanyana laha vanhu va nga ta lava ku tirhisa Wi-Fi, mi kuma ku u va a ri hava na data. A swi ta va kahle ku munhu a tirhisa Wi-Fi kun'wana na kun'wana laha a fambaka kona hi ku ku nga va na call kumbe swa mintirho leyi lavaku ku nghena ka WhatsApp kumbe swin'wanyana endleleni.

Ndzi lava ku ku xavela riqingho kambe ndzi lava u ndzi tshembisa leswaku eka riqingho leri timakaraka ta wena ta le xikolweni a ti nge chiki ti to nyanya ku gonya, hikuva swilo hinkwaswo leswi u swi lavaka u ta swi vutiso eka riqingho ra wena. Kambe riqingho leri ndzi ta ku nyika rona masiku hinkwawo loko u vuya xikolweni loko ndzi vona leswaku ti-homework-i ta wena u endlile no hlaya tibuku u hlayile.

Swi pfuna leswaku vaaki va va nyikana va shere-a mahungu lawa, loko un'wanyana a hete ku hlaya wa nyika wun'wanyana kumbexana va va hlaya hinkwavo.

Ku tsarisa phephahungu leri kandziyisiweke, u nga ya eka tikhampani ta maphephahungu u fika u apulayela ku va journalists ya vona. Loko va ku tekela u nga kahle.

Leswi swi ku endlela leswaku loko se u ya tsala mahungu lama nga swona vanhu vo tala va ta kota ku hlaya hungu ra wena leswaku swona hi swihi hikuva va ta va va hlayile leswa mavunwa kambe swi endla leswaku va nga ha ku tshembi.

Akhawunti ya wena u nga yi avela na van'wanyana, kambe swi ya hi ku akhawunti ya wena yi va yi lava vanhu vangani loko u va u kha u hakela.

Swi endla leswaku vo tala va vona va nga dyondzi, hi ku kala ka ti-laptop kumbe inthanete. Leswi endlaka leswaku timakara timaraka ta vona ti chiketela va feyila van'wani va vona van'wanyana va nga ha ngheni na xikolo.

Ti nga endla leswaku emugangeni ku va ku ri na ndhawu leyi va ku yi na, na Wi-Fi kumbe inthanete yo ka yi nga heriki. Laha na vana va xikolo loko va lava ku endla swa xikolo va nga ya va ya tshama kona dyambu ri za ri pela va karhi va ti endlela swa xikolo.